Into ebalulekiyo bubulungisa. Ukuba lomhlaba mhlawumbi xa wawusohluthwa zange kubekho mbuyekezo, bubulungisa ke intokubana naxa ubuyiswa kungabikho mbuyekezo. Kodwa okubaluleke nangakumbi kukubana kuqinisekiswe ukubana ukubuyekezwa kwalo mhlaba kuvelisa amathuba omsebenzi kuphuhle noqoqosho. Kungabuyekezwa ebantwini kodwa ke kungabikho phuhliso kwezoqoqosho, kungaveli zithuba zomsebenzi. Nantso into ebalulekileyo kuqinisekiswe nje intokubana nangona ubuyiselwe lo mhlaba kodwa eyona nto ibalulekileyo uphuhliso, uqoqosho luqhubeke luhamba phambili.

Enye yezinto eluncedo kakhulu ekunciphiseni ekulweni intlupheko kukulima igadi kuba umntu abe nento azilimele yona egadini endlini yakhe okanye kumasimi wakhe. Loo nto izabangela into yokubana akwazi ufumana izinto ezithile, alale etyile engakhange ade ayothenga kuba imali ayikho. Kwangaxeshanye usenothatha kwa esi sivuno sikule gadi okanye kula masimi wakhe ayosithengisa abe nemali, nayo leyo into iluncedo ekwehliseni intlupheko.

Into enokwenziwa ngurhulumente xa ebuyekeza umhlaba ebantwini kukuqalisa amaphulo wokufundisa nokuqeqesha abantu bakuthi kwezolimo nezokubana bakwazi ukuvelisa izityalo, bafuye nezilwanyana. Nto leyo enokubangela into okubana le mihlaba xa ibuyekeziwe ivelise izithuba zemisebenzi, nto leyo ezobangela uba wonke umntu afumane imbuyekezo okanye axhamle kule mihlaba ithe yabuyekezwa. Nto leyo ezobangela intokubana kubekho uphuhliso ezilalini kubekho namafama angakumbi ngenxa yale mihlaba ethe yabuyekezwa.

Ewe ndingatsho ndithi isipinatshi sesinye nje isityalo okanye umfino endiwuthanda kakhulu. Isizathu sokuba nditsho kungenxa yokubana isipinatshi esi siyakwazi ukunongwa size sidityaniswe nezidlo ezahlukahlukeneyo kuze kuphume isidlo esimnandi kakhulu ngenxa yesipinatshi esi. Kwangaxeshanye isipinatshi sikwanemvelaphi ende nentle kwinkcubeko yethu yoluntu, abantu abathetha isiNtu sesiXhosa. Ngokomzekelo, siyakwazi usetyenziswa ukuze kwenziwe isidlo esifana notyuthu, izigwampa njalonjalo. Kwangaxeshanye ukongezelela nje, isipinatshi sineengenelo kwimpilontle yomntu emzimbeni wakhe.

Liyinene elokuba xa ubona iinkomo zobisi zityebile zitukutuku ungacinga ubana kulula kakhulu ukufuya olu hlobo lweenkomo. Kodwa enyanisweni kufuna umgudu ngakumbi xa kukho imbalela, kuba nzima ukufumana ingca eluhlaza ukutya okufanelekileyo okuzobane sondlo kuzo. Kwangaxeshanye enye into eye ibe lucelomngeni kakhulu ekufuyeni ezi nkomo, ngamanye amaxesha ziba nezifo nto leyo enobangela ilahleko kakhulu xa ungakhange uzibone ngokukhawuleza kwaye akusoloko kulula ukuzibona ezi zifo ezinobangela uba zigule ezi nkomo ezi. So, enyanisweni kufuneka uqiniseke ubana zisoloko zinamanzi awaneleyo, nto leyo kwangaxeshanye enoba lucelomngeni kakhulu xa kukho imbalela.

Akukho lula ukusebenza efama, kusasa ekuseni ngonyezi lingekaphumi ilanga kufuneka ndibe sendiqalile usebenza. Ngamanye amaxesha ke kukho iqabaka kuyabanda, ngamanye amaxesha kuyakhwitsha kukho umbethe, kodwa sekunjalo funeka ndiqiniseke uba umsebenzi ndiyawenza. Nangona ndiye ndinxibe shushu ndifudumale, ngamanye amaxesha ndiye ndive, ndive imfixane ngenxa yomkhuhlane njalonjalo kodwa ke ubomi buyaqhubekeka. Sekunjalo ebudeni bemini imozulu iphinde itshintshe mhlawumbi kutshise kakhulu, nalapho nangona ngoku bendiqale ndake ndagodola ngoku ndiphinde ndizibone sendiphantsi kobushushu obugqithiseleyo. Nayo leyo into izisa ucelomngeni kakhulu empilweni kodwa ke noko ndisaqhubekeka ndisebenza njengesiqhelo.

Liyinene elokubana impilo yomntu kule mihla isekutyeni. Enoba sikhetha ukutya ntoni kubalulekile uba siyikhethe kakuhle kuba loo nto inochaphazela impilo yethu, kuquka ke noba sikhetha ukutya ukutya okunkonkxiweyo okanye okuphuma emkhenkceni okuthe kwakhenkceziswa. Nalapho nangona kusenobakho ke ukungavisisani, ukungaboni ngasonye ngokuba sempilweni koku kutya kodwa njengako nakuphi na ukutya, apha ngaphandle kubhaliwe ubana ngokomzekelo ityiwa inomlinganiselo ongakanani, amafutha anomlinganiselo ongakanani. Nto leyo enonceda ubani ukuze xa ethenga aqonde kakuhle into yokubana oko kutya kunkonkxiweyo okanye kufakwe emkhenkceni kusempilweni kanganani. Nto leyo ke ezomnceda wonke umntu othenga oku kutya enze isigqibo esiza kumnceda athenge ukutya okusempilweni.

Into ke engathi yenza kube lula ukutyala iminqatha, ii-carrots, egadini kukuzihoya xa uzityalile. Uzihoya ngokuthi ke uzinkcenkceshele, uziphe umhlaba, ufake izichumiso njalonjalo. Nto leyo ezobangela intokubana ke xa zifikelela kwixesha lokuba zivunwe ziphume noko zityebile zisisivuno esihle nesichumileyo. Into enobangela ubunzima ke apha ekulimeni iminqatha kukungazenzi zonke ezi zinto xa ungankcenkcesheli, xa ungaziphi umhlaba, ungalisusi ukhula, ungazifaki izichumiso. Loo nto inokubangela intokubana iphume le minqatha ibhityile, ingekho mihle kangako.

Lihle kakhulu eli cebo ucinga, ulicingayo wena mhlobo lokuba ngoku uzilimele imifuno pha egadini yakho. Ndingakucebisa nje uba uqale uyibiye nje kakuhle ukwenzela uba zingangeni lula izilwanyana, iibhokwe neenkukhu zakwameza. Uyipete kakuhle, ususe ukhula, emva koko ke mheza mhlawumbi ungathenga izithole okanye ke uba ufuna uzikhulisela ngokwakho izithole uthenge imbewu uyilime uzikhulisele izithole. Xa sezikhulile ke kube khona uzityalayo uze ke ngoku uzityalele eyakho imifuno utsho wohlukane nyani nokuthenga iveji okanye ke imifuno ezivenkileni.

Nangona wena mhlobo wam izityalo ezininzi ziye zilunge xa zifakwa ngelaa xesha lasehlotyeni kodw a ziye zibe khona ezingalungiyo eziye zohlulwe ukumelana nobushushu bangexesha lehlobo. Ngokomzekelo, izityalo ezifana nee-broccoli, i-cauliflower, i-lettuce nee-peas njalonjalo, ziye zona zingalungi ncam xa uzifaka phayana ngelaa xesha lasehlotyeni. So, kuhle siziqaphele iinto ezinjalo uba zikhona izityalo esinozifaka sizilime ngexesha lasehlotyeni kanti ke ezinye ziye zingalungi.

Inkqubo yokubuyiswa kwemihlaba ingaluncedo kakhulu ekudaleni amathuba emisebenzi kwiindawo ezisezilalini. Ngokomzekelo, ngoku ibingenzeka loo nto abantu basezilalini bazotsho bakwazi ngoku ukuvula amashishini afana nokufuya nokulima. Nto leyo enobangela into okubana bakwazi noqasha abanye abantu kuvuleke izithuba zemisebenzi. Kwangaxeshanye ingadaleka nangakumbi izithuba zemisebenzi xa benothi ke batsale abatyalimali okanye ii-investors ukuze bazotyala kula mashishini wabo ngokuthi kuveliswe iifama ezingakumbi okanye amafama afuyileyo okanye alimayo. Okanye mhlawumbi kwakhiwe nezakhiwo ezithile zokuqhuba amashishini kwakule mihlaba nto leyo ezisa uphuhliso nebangela ubana kubekho ingqesho.